Mo tikologong e ke nnang mo go yone lefapha la rona la pholo le thusa bagodi thata ka go ba latelela ka se re se bitsang di-mobile clinic, ba ba tlisetsa dipilisi tsa bone mo magaeng, ba bangwe ba kgona gore ba ba atumeletse tleliniki gonne di le kgakala le bone mme se se ba thusa thata.

Go ya ka nna nna ke bona bagodi ba tshwanetse ba tlhokomelwe mo malapeng a bone gonne ba ba ntsi ga ba rate go ka tswa mo mantlong a bone, ba bantsi ba batla gore ba feleletse matsatsi a bone a bofelo a botshelo mo dintlong tsa bone tse ba di ikagetseng.

Mo setsong mongwe le mongwe go ya ka setso sa rona, bagodi ba batla go feletsa matsatsi a bone a bofelo mo matlong a bone le ba lelapa la bone ebile go ya ka setso ga go a tshwanna gore o tseye motho o motona mme o mo ise bookelong a ye go tlhokomelwa ke batho ba bangwe mme wena o le ngwana wa gagwe a go tshotse o ke go mo itlhokomelela.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso go ya ka maikutlo a ka, bagodi ba tshwanetse ba tlhokomelwe ke batho ba ba tona gonne ko dintlong tse ba ba isang kwa go tsone tsa batsofe o kry-e nako e nngwe ba tlhokomelwa ke bana ba bannyenyane ba tshwanetse go ba apola mme seo ga sa siama.

Setšhaba se na le seabe mo go tlhokomeleng ga batsofe le go batla gonne batho ba ba tona jaaka re gola go nale seane gotwe, ngwana sejo o a tlhakanelwa, ba re godisitse le rona re tshwanetse re ba tlhokomele.

Mo tikologong e ke nnang mo go yone re na le NGO e le goreng badiredi ba yone ba tsamaya mo motseng ba kolomakela batsofe, ba ba kolomakela dijarata, ba tlhokomela balwetse, ba ba tlhapisa fela jalo.

Ee, ke nnete bana ba leka go tokafatsa matshelo mme ba kgarakgadiwa ke go batla tiro mo e le goreng bagodi ba feleletsa ba tlhoka tlhokomelo. Go na le mafelo a malwa a go isiwang bagodi teng gore ba ye go tlhokomelwa ko mme e, mogodi wa duelelwa kgwedi le kgwedi gore a kry-e tlhokomelo e.

Ke akanya gore puso e leka thata, kgwedi le kgwedi puso e fa bagodi madi a ka nnang dikete di le pedi mme seo se ba thusa thata mo botshelong.

Ke nagana gore pension-e e puso e fang batsofe e kaone gore e ka ba thusa ya tokafatsa matshelo a bone letsatsi le letsatsi.

Go bona pension-e ya puso ya go tlhokomela batsofe, o tsamaya le motsofe o ya go kwadisa kana go changele tšhelete ya motsofe gore e gole ke wena motlhokomedi wa gagwe mme morago ga mo le wena motlhokomedi wa motsofe ba go kwadisa madi ko lefapheng la SASSA gore o tlhokometse motsofe.

E ama malapa a mantsi gonne gantsi motlhokomedi wa motsofe o tla kry-a e le gore ga se motho a le mongwe ba le bantsi ba tlhokomela ba botlhe ba mo tlhokomela mo lelapeng mme madi ao a kry-iwa ke motho a le mongwe gantsi e fitlhele e dira dikgogakgogano le dintwa mo lapeng.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le some thataro tlhano gonne ka tsone dingwaga tseo gantsi ko meberekong ke yone nako ya gore ba simolole go loba tiro gonne di sa tlhole di letla.

Ke nagana gore go ka dirwa di mobile clinic dikoloi tsa lefapha la pholo tse di tlang di na le sengwe le sengwe ma-nurse, di-doctor mme ba tle mo metseselegaeng go tla go check-a kana go lekola balwetse thata segolo bone batsofe.

Re ka dirisa tsone di mobile tleliniki go ba tlisetsa thuso ya pholo mo malapeng a bone.

Mo ke nnang teng ga go sekgala se le kalo go fitlhela ko ditlhamelong tsa pholo mme gape ditirelo tsa bone tsa potlako ga di re thuse yalo gonne nako nngwe ga o batla di-ambulance di tshwanetse gore e be di tswa ko lefelong le lengwe go tla kwano go ya ko dipetlele.

Go botlhokwa thata gonne gantsi bone batho ba ba nnang kwa mekhukhung gantsi ke bone ba e le goreng ba tlhoka thuso ya pholo ba bangwe o tla fitlhela e le baipei ba ba nnang kgakala le ditleliniki.

Malwetse a ka tshwana le yone chronic ya sukiri, di-high blood-a, kokwanatlhoko le tsone di-flu wa kgona gore o kry-e kalafi ya tsone mo ditleliniking.

Ditleliniki tsa metselesegae mo kgaleng ne di le dinnyane mme gone jaanong puso e re thusitse thata e agile ditleliniki tse di kgolo tse di lekanang le tsone dipetlele bothata e le go tlhoka di-nurse-e kgotsa tsone di-doctor go direla mo go tsone gape ga tleliniki e le kgakala baagi ba amega thata gonne molwetse tla fitlhela ka nako nngwe a gateletswe mme a tlhoka gore a kry-e thuso ya potlako ya tleliniking mme e re ga a fitlha a ba a neela mowa.